Okokuqala, xa ufuna ukuthenga indlu kufunwa i-bank statement noba imali ivela phi. Kufunwa umntu one-payslip, ukutsho incwadi yasemsebenzini le ungakwazi ngayo ukwenza isicelomboleko ngayo. Ngoku ke ukuba ungumntu ozithengiselayo akukho mali esisigxina ezayo kuba nzima ngoba iibhanki zifuna umntu onemali esisigxina engenayo nyanga nenyanga.

Le mali yimali etsalwa ngumqeshi nyanga nenyanga kwimali yakho oyifumanayo, mhlambi ziipesenti ezimbini, enye ukuya eshumini. Le mali yenzela ukuba xa uphelelwa ngumsebenzi uhambe uphinde uyocela, ufake isicelo sokufumana laa mali kwisebe elibizwa ngokuba nguSARS.

Itekhnoloji seyenze izinto zaba lula. Akunyanzelekanga uba ezinye izinto uyozenza evenkileni uqobo, uyakwazi uzenza efowunini yakho. Ndingamcebisa umakazi ukuba ndicela ukumthengela efowunini i-airtime ze ndithathe loo mali engu-cash mna.

Ndingamcebisa ukuba ahambe aye kulaa ndawo ebesebenza kuyo azawunikwa phaa ileta. Le leta yile azohamba aye ngayo ebhankini ayochaza ukuba akasasebenzi, abanikeze la leta. Ityala lakhe liza kuma ukuze aphinde aphangele lizophinde litsale ke ngoku xa ephinde waphangela. Liyakwazi uma ityala.

Into endingayiqinisekisa ukuba ndizawufumana ingeniso entsha, ndizojonga ukuba ndifumana imali engakanani ezobuyela kum nentoba le khampani ayikake ibe ngathi izotshona kule minyaka edlulileyo. Ndijonge indlela ibiqhuba ngayo kwiminyaka edlulileyo ukuze ndijonge uba andiyifaki mngciphekweni na imali yam.

Efikeleleka lula kukuba yile uyenza noba ungqengqe ebhedini, le uyenza onlayini lifike ikhadi lakho liziswe, ngoba akukho ndleko uyenzayo. I-intanethi yinto esihleli sikuyo ngoku, izinto ezininzi xa uzenza kwi-intanethi wonga ixesha lakho lokuya edolophini, wonga imali ubozawukhwela ngayo uya edolophini. Into ekufuneka ube nayo yidatha, uthenge ikhadi lakho likuzele endlini. Yeyona ndlela ilula leyo kum.

Ndingamcebisa ngokuba kubaluleke kanjani ukuba uaplayele for isicelo se-loan ukuze uthenge indlu. Kubalulekile ufaka isicelo se-loan ukuze uthenge indlu ngoba ukuthenga indlu ngebhanki kungakwenza izinto ezinintsi ungadibani nazo malunga nothathelwa, uthenge ebantwini abarongo sebeyithengisile indlu. Kodwa apho irongo khona into yokuthenga indlu ngebhanki xa kunyuka i-repo rate uyachaphazeleka, iyenyuka ixabiso obulibhatala. Kodwa ke kubalulekile uba uyithenge indlu nge-loan.

Ndingaqale ndimcacisele ngoba ngobungozi be-credit card nawe ukuba xa ungayibhatali i-credit card kuzokwenzeka ntoni. Nokuba i-credit card kufuneke uyifumane xa uzokwazi ubuyisa imali leyo uthe wasebenzisa yona kwi-credit card. Ngoba i-credit card ihamba ikusokolise xa ibhizinesi, xa uyifunela ibhizinesi, ibhizinesi ingasayenzi ingeniso.

Ikhredithi uyakwazi uthenga ngayo ungenamali, akudingeki uba kube khona imali oyifaka ngaphambili ukuze ufumane into oyifunayo kwezo venkile, mhlambi kwivenkile yokutya okanye kwivenkile yeempahla. Abanye abantu ke baye bayifune kuba bengakwazi ukuthenga iimpahla ngo-cash, umntu athembele ukuba uzayithenga ngetyala.

Andinoziva kabuhlungu kakhulu ngoba i-credit score yakho xa ungumntu umane uyijonga kwaye ke iibhanki ezinintsi, kwa ibhanka azikunikezi imali i-credit score yakho iphantsi, unamatyala ongazange uwabhatale ezindaweni. Ngoku ngeke ndizive kabuhlungu ngoba zizenzo zam ezinokwenza ukuba ndingayifumani i-credit card.